Ndzi vona swi antswa ku tirhisa Wi-Fi i hikuva Wi-Fi yi na tikhampani to tala leti va ku nyikaka.

Ndzi vona onge magoza lawa ya nga tekiwa i ku ya vulavurisana na vanhu va ka Vodacom, MTN, Cell C and Telkom hi ku tlakuka ka nxavo wa data leswi nga endla e government loko government o tinghenelerisa ka swona u vulavurisana na vona.

Vubihi byo xava data i ku data yi nga dya budget yo karhi eka mali ya wena leyi a wu hleketeleriwa ku xava swin'wana kambe vunene hileswaku u kota ku tirhisa inthanete nkarhi wun'wani na wun'wani loko u lava tinhlamuselo ta swo karhi.

Netiweke yo antswa yo xava data i telkom naswona mitsengo ya vona yi le hansi swinene naswona netiweke wa kona wu khoma kun'wana na kun'wana laha u nga kona.

Magoza lawa ndzi nga tirhisaka i ku data ya mina ndzi nga xava eka app ya bangi ya mina kumbe ndzi chela airtime eka sim card ya mina and then ni xava data ya mina hi foyini hi ku tirhisa tinomboro.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi fanerile leswaku loko munhu a xava data va nga n'wi pimeli nkarhi leswaku u faneleke ku yi tirhisa nkarhi wo fikela kwini hikuva data ya durha.

Network leyi yi xavisaka data wo va na ntikelo i Vodacom naswona magoza lama u nga ma tirhisaka ku xava data i ku u nga xava data eka app ya wena ya bangi naswona kumbexana u nga xava data hi ku tirhisa airtime.

Hi mavonelo ya mina AI ndzi vona ku yi ta cinca misava hi ku endla leswaku vanhu va nga ha research especially vadyondzi vo tala a va ha hlayi tibuku a va ha endli mitirhokaya leyi va nyikiwaka yona va tirhisa ti-AI ku endla mitirhokaya.

Ndzi vona onge AI yi fanele ku tirhisa ntsena vuxokoxoko lebyi lebyi nga na vumbhoni or kumbe lebyi tshembekaka naswona AI yi fanele ku avela vuxokoxoko lebyi ka vanhu lava faneleke.

Swikolo swi nga yisa emahlweni e vutivi bya AI hi ku dyondzisa vadyondzi tindlela leyi va nga ti tirhisaka ku reference mitirho loko va tsala hi AI ni ku dyondzisa vadyondzi leswaku AI a hi a hi swilo hinkwaswo leswi va ku swi ri ka yona swi ri na vumbhoni.

Hi ku vekiwa milawu ya tiko ni ya misava leswaku AI yi tirhisiwa ntsena eka swilo leswi tshembekaka ni leswaku vanhu va nga tiyisisa leswaku swiboho leswi khumbaka vutomi bya vanhu bya vona byi tekiwa ntsena hi munhu ku nga ri AI.

AI yi kahle eka vanhu yi pfuna eka swilo swo fana na google maps ku endla leswaku ntirho wu hatlisa naswona wu olova.

Ku kota ku kuma vuxokoxoko hi ku hatlisa swi kota ku hlamula swivutiso hi nkarhi hinkwaswo leswi pfunaka ngopfu eka vatirhi ni vadyondzi.

Hi mikarhi ya khale vanhu a va tirhisa mapapila kumbe ku hlangana hi laha va tshamaka kambe sweswi tirhisa WhatsApp, Facebook, TikTok, Zoom, ti-email ku vulavula hi ku hatlisa.

Chatbot yi pfuna swichudeni hi ku nyika matimba ya vutivi hi ku hatlisa xichudeni xi kota ku kuma tinhlamuselo ta masungulo hi nkarhi hinkwawo leswi pfunaka ku sungula ku anakanya hi ndlela yo tumbuluxa.

Ndzi nga swi tirhisa hi ku faka password leyi yi nga include nambara ya mina ya riqingho kumbe vito ra mina.

Swi pfuna ku kuma vuxokoxoko hi ku hatlisa swo fana na eka Google na le layiburari swichudeni swi kota ku tsala ku hlayisa no rhumela swiavelo hi ndlela yo olova kambe leswo biha loko munhu a nga ri na swona a nga titwa a lahlekeli hikuva a nga swi koti ku n'wi endla ntirho wo karhi.

I selulafoni yo tlhariha yi pfuna eku tihlanganisa ku tirhisa banking online ku kuma vuxokoxoko na ti-app na ti-app ta dyondzo ni khompyuta kumbexana laptop i ya nkoka hikuva yi tirhisiwa ngopfu and yi na ti-software leti vanhu va ku tala va tirhisaka emitirhweni ya vona.

I ndlela leyi xitirhisiwa, app kumbe website yi hlamuselaka leswi u swi rhandzaka swilaveko swa wena na maendlelo ya wena leswaku yi ku nyika leswi ringaneke na wena ntsena.

Xivangelo ku ri nxavo wa ti-cellphone ta masiku lama wu va henhla i ku va munhu un'wana na un'wana u lava ku va na riqingho ra le nyongeni naswona thekinoloji kumbe Android ya kona ya manguva lawa yi va yi kha yi improve ku va va kha va yi tlakusa.

Xikongomelonkulu lexi endlaka leswaku tikhampani to hambanahambana ti durha minxavo yo hambana hileswaku hinkwato ti endla tifoyini kambe tifoni leti ti endlaka a ti tirhi ku fana mayelana na Android or thekinoloji leyi nga le ka tifoni leti a ti fani.

iPhone yi hambanile Samsung hikuva iPhone u fanele ku yi hakela nyangha ni nyangha for xipeyisi naswona leswaku swilo swa wena swi tshama swi ri ka iCloud.

Hi ku vona ka mina ni hleketa i ngo mfumo va fanerile ku endla layiburari eka community yin'wana na yin'wana leswaku vanhu hinkwavo loko va lava ku tirhisa inthanete va va va va kota ku swi fikelela.

Ku ku olovisa ku fikelela vuxokoxoko inthanete yi nyika tibuku tutorial videos ni swihloka swa ririmi leswi nga kona hi tindzimi to tala.

Ina ndzi vona swi ri kahle hikuva ku na vanhu vakulu lava kumaka Xinghezi a va xi koti a swi ta va olovisela ku tirhisa riqingho.

Vutshunguri bya le kule i ndlela yo hlayisa rihanyo ni ku nyikiwa vuxokoxoko bya swakudya swa rihanyo hi thekinoloji laha xichudeni mudyondzisi kumbe murhumiwa a nga ri karhi a hlangana hi nga ri exikolweni kumbe evhikini.

Xivangelo xa ku data ri durha hikwalaho ka ku tikhampani to tala ti lava ku aka ti-tower, ni ku xava swichudeni swa ntirho, ni ku hlayisa swilo swa le handle swi hambana exikarhi ka tikhampani. Loko khampani yi tirhisa mali yo tala eka leswi yi ta tlakusa ntsengo wa data.

Ina ndza pfumela hikuva nxavo wa data wu tlakukile swinene leswi endlaka ku ri vanhu, loko va lava ku nghena eka inthanete. Leswi katsa na swichudeni swi va tikela swinene ku xava data.

Nxavo wa data wa Cell C na wa Vodacom wu hambana hi ku, nxavo wa Cell C wu chipile wa le hansi swinene ku tlula nxavo wa ka Vodacom. Naswona mina ndzi nga xava nxavo wa ka Cell C.

Ndzi titwa onge mali leyi ndzi nga yi tirhisaka ku xava data ndzi ndzi yi waste-ile ndzi tlange hi yona. Leswi swi endla swi ndzi vavisa.

Hi n'hweti ndzi tatisa kambirhi data ra mina naswona ndzi tirhisa netiweke ya Cell C.

Data ya cellphone i timbita megabytes kumbe gigabytes leyi u xavisaka eka network leswaku u kota ku tirhisa inthanete ka riqingho ra wena.

A ndzi ta tirhisa Wi-Fi loko yi ri kona. Loko ndzi ri kaya, exikolweni, a ndzi ta tirhisa Wi-Fi ku hlayisa data eka selulafoni ya mina ni ku hi Wi-Fi ntsena.

Munhu a nga hlawula ku tirhisa Wi-Fi ematshan'wini ya data hikuva Wi-Fi yi na ti-option ta unlimited data naswona data ya kona a yi heli.

Ndzi landzelela data ya mina hi ku tirhisa ti-settings eka riqingho ra mina, laha ndzi vonaka leswaku app yin'wana na yin'wana yi tirhisa data ya . Minkarhi hinkwayo ndzi veka limit kumbe data warning leswaku riqingho ri nga ndzi tsundzuxa loko ndzi fika ekusuhi ni nhlayo leyi ndzi yi xaveke.

I swa nkoka leswaku data ya ti-cellphone-i yi va leyi xavekaka eka un'wana na un'wana hikuva, namuntlha inthanete yi fana na xitlhangu xa vutomi. Yi pfuneta eka tidyondzo, ntirho, vusirheleri bya vutivi ni vuhlanganisi bya vanhu.

I ku tirhisa Wi-Fi loko yi ri kona, no ku hunguta quality ya mavhidiyo, ni ku tirhisa data saver mode, ni ku download-a leswi ndzi swi lavaka hi Wi-Fi, ni ku languta consumption ya data.

Loko data yi durha swinene swi nga khumba vuswikoti bya swichudeni, byo endla ntirho wa xikolo eka inthanete. Hi ku pfumala nkarhi wo kuma vutivi swichudeni swi nga tsandzeka ku nghena eka website ku lavisisa mahungu kumbe ku hlaya tibuku ta inthanete, hikwalaho ka leswaku a va swi koti ku xava data yo enela.

Vaphakeri va data va nyika nhlayo yo hambana ya swihlanganisi swa data eka vaxavi va vona hikwalaho ka swivangelo swo hambanahambana, swa le henhla mintirho ya ntlawa wa vatirhisi. Vaphakeri va le handle ka vuhlayisi bya ntlawa, van'wani va ni nhlayo yo tala ya vatirhisi naswona van'wana va ni vatsongo.

Lexi lawulaka xiboho xa vanhu leswaku va fanele ku xava data yo fika kwihi, i nhlayo ya mali leyi munhu a nga na yona, ni mavonelo ya ku tirha ka data, ni ntirho wa vuyelo, ni swikombiso swa ku tirhisa data.

Ntsengo wa data wu khumba vuswikoti bya vanhu byo tirhisa data hikuva vanhu, loko data yi durha vanhu lava nga na mali yo tala ntsena va kota ku nghena eka mahungu, mapheji, kumbe web. Lava pfumalaka mali va tshama va pfumaleka vutivi lebyi.

I ntsengo wa package ya data, ni volume ya data, ni quality ya network, ni maendlelo ya auto renewal kumbe bundles.

I swa nkoka leswaku u kota ku tirhisa data ya wena leyi saleke, ku update-a ti-app hinkwato leti nga kona efonini.

Ndzi nga download-a ti-game, ndzi update-a na foyini, ndzi nga download-a na tinghoma.

Ku rivala hi masiku ya ku hela ka data swi nga endla leswaku ku va na mintsengo leyi nga languteriwangiku. Hikuva loko munhu o helela hi data a nga swi langutanga kumbexana a nga swi ehleketelanga, swi ta n'wi endla leswaku a xava data hi xinkarhana xo karhi lexi a nga swi ehleketanga ku ri u lava ku xava data.

Data bundle i data leyi u nga yi tirhisaka ku nghena eka inthanete ku secha swilo leswi hi swi lavaka kumbe ku secha vuxokoxoko eka inthanete kumbe u nga nghena eka social media swo fana na Facebook TikTok and old also Youtube ku lava information kumbe ku vona ti-video.

Lexi xi nga endlaka ku ri data yi durha i ku pfuna ku lawula nsirhelelo wa system loko vanhu vo tala va tirhisa inthanete swi endla leswaku network yi yisa mpfuno wa ku lawula ku durha ka data swi endla leswaku network yi tirha kahle.

Nxavo wa data i mali leyi vanhu va faneleke ku yi xava ku fikelela inthanete nxavo lowu swi khumba swilo swo tala ku kota ku fikelela swikolo ni dyondzo ya le online ku kota ku tirha hi inthanete ku kota ku komba swikombiso swa rihanyo mpfuno wa financial services.

Munhu a nga swi endlaka hi ka riqingho ra yena ra le nyongeni u tirhisa data i ku ri u nga nghena u va layite eka social media charges Facebook vanhu all so TikTok u va u ri u nga stream ka ti YouTube channel se vona tifilimi kumbe tivhidiyo.

A nga fikeleli ku kota ku fikelela swikolo ni ku dyondza online ni ku tirhisa inthanete ni ku kopa swikombiso swa rihanyo mpfuno wa ti-financial services.

A kha a yi hambananga na matirhelo ya Wi-Fi data ra ku fana ku hambana ka kona leswaku Wi-Fi u fanele ku connect a efoyinini ku tirhisa Wi-Fi system kambe data u ya yi pfula mara a data ra ku fana.

Wa data swivula ku n'wi sirhelela ni ku hlayisa data leswaku yi nga omisiwi yi nga lahlekeriwi kumbe yi nga tirhisiwa hi ndlela leyi nga faneleki.

Ku durha ka data ya five g three G and four G hikuva thekinoloji leyi nga xikarhi ka network yi hambana hi vuhlayiseki train fridge speed five G yi fast ngopfu naswona three G a yi fast ku tlula five G hi leswi hambaneke leswaku.

Ku bela riqingho hi vhidiyo switirhisiwa data yo tala ku tlula ku bela riqingho hi rito hikuva vhidiyo yi ta lava ku khotshara khamera system leswi endlaka leswaku data leyi u yi tirhisaka yi durha swinene.

I data allowance i mali ya leyi u nga yi tirhisaka i ku languta volume byi pfuna ku dirowa loko u ta hlawula prepare kumbe post ku hunguta coverage face.

Mina ndzi vona onge a hi mavonelo ya kahle kumbexana a swi fanelanga leswaku data ri expire ri nga se hela hikuva data ra durha swinene naswona a hinkwenu vanhu hi nga kotaka ku xava data.

Loko data yin'wana mi lavaka ku yi xava mi nga yi xava draw an epu ya bangi leyi ni yi tirhisaka kumbexani mi nga xava airtime leyi ni yi tirhisa tinambara to karhi leti netiweke leyi ni yi tirhisaka va ti tirhisaka ku tiyela ku xava data.

ku vuxaka mobile data hi lowu khumbaka vutshunguri bya vanhu ku fikelela swikombiso swa rihanyo dyondzo ntirho ni ku tirha hi inthanete.

ku engetela data ya tiselifoni yo xaveka swinene leyi pfuneta ku fikelela swikombiso leswi u swi lavekaka hi mali yo tala ku tlula vhinyo leyi kumekaku.

Ku na tiphasela to hlawuleka ta data leti tirhisiwaka stream media ni ku tirhisa social media tibandi leti ti vuriwaka social binding kumbe ti-data eight bones naswona ti nga pfuna ku lawula mali na ku tirhisa data hi ndlela hikwalaho.

Lexi nga ta yi endlaka ku ri yi hela hi ku hatlisa swi nga na siku va vanhu van'wani va vaku titirhiseni leswi endlaka ku ti tirhiseni data naswona loko tifoni ta vona va tekela hansi va nga ha ri ku titirhiseni mara van'wani va ya va pfule data leswi endlaka ku ri data ya vona yi nga ta yena.

A swi fani ku cheriwa ka data ni pulani ya data ya nkarhi na nkarhi swi hambana hi ndlela leyi pulani ya data ya nkarhi na nkarhi yi na volomu leyi ku nga tsipi leyi lavekaka hi khweza kumbe hi yolehha kambe ku cheriwa ka data byo tirhisiwa loko pulani ya wena yi hela GB ku katsa kolomu yo tsakeriwa hi mali yo tsakeriwa i xikombiso five hundred G kumbe five G.

Loko u fambafamba network ya provider yi fanele ku fikelela ndhawu leyi ku nga eka yona loko u ri endhawini leyi nga na coverage data yi nga swi ti komba ku hela ku hatlisa kumbe cellphone.

Loko u xava data top up binding social media provider ya mobile yi katsela veka price yo xava.

Eka a team of ground data ni ku tshika or o download swi hunguta data connection yi attender activities ni ku tirhisa Wi-Fi loko u ri kusuhi na yona.

Va nga activate international roaming bundles ti va ku xava roaming bundles hi provider ra wena swi olovisa ku private car ku tirhisa data hi provider ya wena kasi cost park cost and yi nga tala ku tlula domestic usage.

Ti-apps data ti nga siveriwa hi vulavula hi matirhiselo ya data ya vana kambe swi katsa tirhisa control charger monitoring ni ti-restrictions.

USSB the yi tirhisa info in keyboard advantage i ku a yi lavi inthanete olovisa ku xava top fast i fast process yi katsa choosing bundles confirmation ku landzelela ni balance.

contribution standard fixed akhawunti version khampani yi xavaka kusuka eka akhawunti ya worker employer top vatirhi lama nga engetela mali ya vona ku luza coverage ku fikelela i phone .

Ku hunguta interaction ku ta ti hela inthanete access yi tsandzeka swi khumba network work leyi ni yi khoneketile yi ta tshama swi endla leswaku task swi ntsena.

U nge website Swi endla leswaku u nga koti ku swi fikelela.

Ti-budget ta mobile provider ti katsa ya temporal i usage loko u ri exikolweni entirhweni kumbe u ri eholweni avoid overuse cost savings.